Ngicabanga ukuthi izikole zenza okwanele ukukhuthaza amantombazane ukuthi azimbandakanye kwezemidlalo. Lokhu ngikushiso ukuthi esikhathini samanje akusafani nakudala lapho amantombazane ayengagqugquzelwa ukuthi azimbandakanye kwezemidlalo. Yingakho esikhathini samanje sibona abesifazane beqhakaza kwezemidlalo, ngisho naku-national level.

Yebo, ezemidlalo zake zangisiza, ngibhekene nenhlekelele. Ngangishonelwe umama wami, kwasiza ukuthi ngangiwumdlali webhola. Abadlali engangidlala nabo eqenjini lami bangeseke kakhulu kanti nokuqhubeka ngidlale kwangisiza ukwazi ukuthi ngikwazi ukudlulisa lesi simo.

Yebo, ngiye ngizizwe ngidumala uma othile ephula imithetho yemidlalo. Kodwa-ke kwezinye izikhathi ngiyaye ngibone ukuthi bekufanele ewuphule umthetho ukuze iqembu lakhe linqoba.

Imidlalo yesintu ingenza ngizizwe ngiyingxenye yabantu bakithi futhi ingenza ngizigqaje ngobumina.

Umdlalo engiwuthokozelayo ukuwubukela noma ukuwudlala, umdlalo webhola likanobhutshuzwayo. Okungenza ngiwuthande lo mdlalo ukuwudlala ukuthi kulula ukuwudlala, futhi kuyasiza ukuthi ngihlanganyele ndawonye nabangani. Engikuthanda ukuwukela ukuthi vele kuwumdlalo engiwuthandayo.

Imidlalo yesintu ineqhaza elikhulu elibamba ekufundiseni izifundo zokuphila njengeqembu, ukubekezela nokuqina. Lokhu ikwenza ngokuthi imvamisa le midlalo iba nesifundo esithile ongasifunda ngempilo.

Esingakwenza njengomphakathi ukuthi sihlangane sibhekisise umonakalo owenzakele, ebese sithola uxhaso lwezezimali ukuze silungise inkinga esibhekene nayo.

Kwakuwu mhlaka-eighteen December two thousand and twenty two, lapho i-Argentina yawina khona indebe yomhlaba. Ngazizwa ngijabule kakhulu ngoba kwakuyindebe lena eyayibaluleke kakhulu kuleli qembu.

Yebo, ngake ngaba yingxenye yomncintiswano wezemidlalo. Sadlala kahle kakhulu impela kodwa saze, saze sayohlulwa kowamanqamu, nokungabanga mnandi neze.

Imidlalo yesintu ibamba iqhaza elikhulu ekugcineni isiko nomlando womphakathi. Lokhu ikwenza ngokuthi ixhumanisa isizukulwane lapho abadala bafundisa abancane imithetho nomlando yokusebenzisa imidlalo, isiko liqhubekele phambili. Eminye imidlalo ivezwa emikhosini nanoma emicimbini njengemidlalo edlalwa ngesikhathi sokulobola, umemulo, noma umkhosi wamasiko. Iphinde ifundise nezimilo zokuziphatha, njengomlabalaba ofundisa ukubekezela, ukuzimisela nokuhlonipha imingcele.

Izikole zingakwenza lokhu ngezindlela eziningi ezahlukahlukene. Okungabalula kukho ukwakha imidlalo ehlukahlukene, ukwamukela izidingo zabafundi abakhubazekile kanye nokugcina umoya wokusebenzisana, hhayi owokuncintisana kuphela.

Izinhlelo zemidlalo zasendaweni zisiza ukuletha abantu ndawonye ngokuthi zixhumanisa abantu abahlukene, ziphinde futhi zikusize ekuqedeni isithukuthezi, zandise nokuzibandakanya komphakathi.

Ukuzilibazisa nokungcebeleka kuyindlela yokunakekela umqondo nomzimba. Kungisiza ukuphuma emjikelezweni yokucindezeleka. Ngiphinde ngithole amandla wokuphila, ukusebenza kahle nokujabula empilweni.

Ngingameluleka ngokuthi ngimtshele ukuthi akangajahi ukuba umdlali omkhulu kodwa akaqali kancane kancane. Ngibuye ngimkhumbuze ukuthi zonke izinto ezinhle zithatha isikhathi.

Ngingamutshela u-Zea ukuthi angakhathazeki umdlalo lona. Uma kunezinto angafisi ukukhuluma ngazo noma ukuzenza, kulungile uma engakhoni ukuzenza.

Yebo, ngiyasikhumbula leso sikhathi. Into eyayijabulisa ngokudlala lo mdlalo nabangani bami amahlaya ayevuka uma siwudlala lo mdlalo.

Umdlalo odinga izinto zokusebenza ezincane kakhulu kodwa usajabulisa izingane engingawucabanga, yilona owawubizwa nge-catch and run, okanye umahubhana noma umaxoshana. Lo mdlalo udinga nje indawo evulekile kuphela. Umdlalo lona udlalwa ngokuthi kube khona ozokuxosha abanye bese abanye babe ababaleki. Uma lo okuxoshayo sebabambe bonke, umdlalo uyaphela noma kuqalwe phansi.